Bheka umphakathi wakithi onenkinga engaka yobugebengu ney'nkinga ey'nkulu zokushesha ukufinyelela ukuthola usizo, ngabe usizo lwe-ambulensi uma ugula noma usizo lwamaphoyisa uma ubhekene nenkinga noma ulimezwe ubugebengu, welimele uyisisulu sobugebengu. Le divayisi-ke ingaxazulula inkinga enkulu ekuthenini uma umuntu enenkinga ekwazi ukuthi uyoy'xhifiza leyo divayisi, igijime inikezele abantu, inikeze abantu abafanele, ingaba amaphoyisa noma i-ambulensi, indawo la okhona i-location, ikwazi ukubeka ukuthi nangumuntu onenkinga ibe iriphotha kulaba abafanele. Mekuyifuna i-ambulensi, iveza ukuthi uyagula futhi kuyaphuthuma noma ulimele, kuyaphuthuma, uma kuwukuthi ubugebengu, ifonela amaphoyisa nosizo nabantu abakhona emphakathini.

Kanti-ke uma-ke useholidini uncebeleka ufuna ukwazi ukuthi uhambo lwakho noma isikhathi sakho seholidi usijabulele ngokuphelele, ungaphazamiseki uphinde futhi uthole ukuthi uyakwazi nokwazisa abangani bakho ey'nkundleni zokuxhumana social networks ukuthi kuhamba kanjani, ukuthi ukuphi, bekungalula ukuba ube efonini le oyobe uyisebenzisa, umakhalekhukhwini ube ukuthi ukuthi uyakwazi ukuthwebula iy'thombe uphinde futhi ukwazi ukuthatha umdlalo weshashalazi, ividiyo. Maqedane-ke kuleyo divayisi yakho, ukwazi ukuthi ngesikhathi kungena iy'thombe, wenze okusa-app nyana, okuzokwazi ukuthi kukulekelele ekutheni ma zingena iy'thombe zikwazi ukuyi-updatha ngale kwi-social network-i automatically, ngendlela yobuchwepheshe.

Uma-ke ufuna ukudlala okuthize okuthinta umphakathi wangakini noma okuthinta abathameli bakho kulula, ungasebenzisa iy'nkundla zokuxhumana ey'fana nobuso bencwadi, Facebook noma u-Twitter, X noma usebenzise u-YouTube noma u-TikTok ukuze ukwazi ukumema nokuvezela abantu izingoma noma umculo wakho uphinde futhi ukwazi ukuthi abantu bewudlale. Noma ufuna ukuphumela ey'ndaweni ey'njengasemagrawundini ungamemezela, ubhale amaphosta, uwafake ezinkundleni zokuxhumana esengiyibalile ngenhla, ukuze ukwazi ukuthi zifinyelele kubantu labo wena ofuna ukuthi ifinyelele kubona, okungabathameli bakho.

Lezinkundla ey'dlala umculo ey'fana nama lediyo, o-Tiktok-i, o-Youtube-u, lezo ndawo zokuxhumana zonke zingakwazi ukuthi ziwenze lomsebenzi ngolukhulu iciko eliphezulu. Ungakwazi ukuthi-ke bebe nomkhawulo wezingoma ey'ngama-hit noma ey'suka ngaphandle kwezwe noma ey'suka kwenye indawo noma uhlobo oluthize lomculo ngokuthi bebe ney'khathi noma umkhawulo wokuy'dlala bethi, ngosuku sodlala iy'ngoma ey'ngaka siphinde sidlale mekuthi nje isibonelo, badlala iy'ngoma eziyikhulu ngosuku ukuze bekwazi ukuthi be-promote-e nalaba abancane bephinde bedlale lama-hit, bebhale ukuthi sizodlala lo-forty percent wey'ngoma ey'ngama-hit, sidlale u-sixty percent walabancane.

Ziyasiza kakhulu-ke izinhlelo lezi noma izindlela zokusakaza bukhoma umculo wethu. Kuye kwenzeke-ke ingoma uyilalele uy'lalela kumalediyo, ungayiboni bukhoma, ungayizwa kahle ngenxa yokuthi indlebe yakho mhlawumbe kuleso sikhathi noma umqondo wakho ufokhase kwenye into kodwa-ke uma ingoma uyibuka ngamehlo uphinde ulalela ngendlebe, umqondo wakho wonke ophelele uyangena kuleyo ngoma. Noma ulalelisise kahle uphinde uyibukisise kahle, mhlawumbe uchazwe indlela abadansa ngayo noma abagida ngayo mese uzidlalele ingoma uyithande, uze uyizwe nomyalezo wayo. Kusiza kakhulu and-e kuyawuthuthukisa kakhulu umculo nokubona nanokwenza ukuthi abantu noma besendaweni la bey'jabulisa khona bekwazi ukudansa noma ukugida ngendlela umculi wengoma ebefuna ifike ngayo kubantu.

Umculo kamaskandi, umculo womaskandi umehluko khona ukudlalwa kwesiginci nanomyalezo othumelekayo emculweni kamaskandi, indlela abadansayo ngayo nabasina ngayo iyona enza umehluko komunye umculo. Mese kuthi umculo classic, umculo we-classic umculo okungawona umculo osheshayo futhi akuwona umculo onensayo njenge-jazz kodwa umculo othi hlala nomndeni wakho ukhululeke, drayiva imoto yakho ukhululeke ushawe umoya, umculo ohlukayo ngokudlalwa kwey'nsimbi nangamaphimbo okucula.